Ukutlhogomela abantu abalupheleko kusiza ukuthi kube nokuthola kwengqondo. Ukutlhogomela umuntu ekhaya kukunikela ithuba lokumtlhogomela ngeendlela ezikhambisana neendingo zakhe, kuba kuba nomndeni eduze ukusiza ukugcina ubudlelwane obuqinileko.

Lapho uzizwa sengathi ufisa ukulisa, kubalulekile ukwazi ukuthi kufanele uqalane nesimo lesi ungasiwedwa.

Imiphakathi ingasiza ngokubavakatjhela nokusiza ngemisebenzi yangekhaya.

Bangabandulwa ngokuhlola iimpawu zepilo, ukukhamba nokwelula umzimba, ukudla okunomsoqo.

Kuqakathekile bona abantu abadala nofana abalupheleko bahlonitjhwe ngombana bona kade baphila ephasina, bazi ukudlula thina abantu abatjha. Abantu laba abadala bakwazi bathwele umthwalo omkhulu welwazi, bangasifundisa okunengi ngepilo nasibahloniphako.

Awa, akafiki.

I-HIV ligcikwane elihlasela amasotja womzimba womuntu, lenza umuntu abasengozini yokuthola izifo lula. Nayingakapheli i-HIV, ingadlulela esifeni esibizwa bonyana yi-AIDS.

I-AIDS sigaba esithuthukileko sokutheleleka ngegcikwane le-HIV, elenza bona elenza buthaka kakhulu amasotja womzimba. Nasele umzimba ubuthaka, kuba lula ukuthola izifo eziyingozi khulu ezingavamile ukuhlasela abantu abanempilo.

Umuntu uthola amagcikwana la ngokuthi igcikwane le-HIV ngokuthintana nezinye iinhlobo zoketjezi lomzimba womuntu onegcikwane, kakhulukazi nasele igcikwane lakhe lisezingeni elikwazi ukuthelelana. Okhunye okwenza kube lula ukutheleleka ligazi, isidoda uketjezi lwesitho sangasese sowesifazana.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV or AIDS kukuthi azi bona akusisekupheleni komhlaba. Kumele athome akhambe aye etliniga ukuze athole isizo, athole namapilisi namkhana imitjhoga angayisebenzisa mihla namalanga ukuze avikeleke bona lingabhebhedlheka khulu.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV kukuthi aye etliniga, athole isizo, amapeli namkhana imitjhoga ebangamnikela yona etliniga ukuze azivikele namkha ilapheke.

Abantu kufanele bafunde ukuzivikela, bazi bonyana igazi lomunye umuntu alithintwa, bazivikele nabaya ecansini, bambathe nejasi lakamkhwenyana.

Ukusebenzisa i-theknoloji kanye nokulungisa indlela.

Iye, bona basathathelwa ehloko.

Awa, akukafaneli bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo ngombanyana abanye abantu abathandi ukuzisebenzisa.

Iye, zona zingakwelapha ukugula kwamalanga la iinhlahla zesintu.

UmNyango wezePilo ungahlangana nabantu bakhulumisane, batjelwe, baziswe bona iinhlahla zesintu nazo zibalulekile begodu ziyasiza.

Mina ngokubona kwami, angiboni bona iyayenza imizamo ukuze iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Into engasiza msinya ukufaka phakathi iinhlahla zesintu emtholapilo, kufaka phakathi ukubambisana phakathi kwabaphilisi bendabuko nososayensi, ukuhlinzeka nokuqeqeshwa kanye nokubeka imigomo eqinileko.

Kumele nazo zibe ngamabhodlelo wesimanjemanje kodwana abantu baziswe bonyana lezi, ziinhlahla zesintu namkha zibhalwe bona lesi kusihlahla sesintu.

Iye, bona kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu ngombanyana akusikho koke ukugula okuzokufuna iinhlahla zesintu.

Iye, ngibona bona abodorhodere banje besimanjemanje, bazokudinga ukuthi bahlangane nabelaphi bendabuko, basizane ngokhunye ukugula okuzokudinga bona bobabili.

Ngicabanga bona lokho kuzakuba rerhe nangabe inyanga le izakuhlala ngegumbini layo begodu isiguli kube ngiso namkha bomndeni kube ngibo abatjhoko bona bazokubawa inyanga erhatjhako namkha babawa ukulandela izinto ngesikhuwa. Abanye abantu iinyanga abaziberegisi begodu babona ukuthi abodorhodere besikhuwa bayasiza, abantu mele babuzwe ntanzi bona bazokudinga udorhodere wesikhuwa namkha inyanga na.

Ngicabanga bona iinhlahla zesikhuwa zibe ngehlangothini lazo nezesintu zibe ngehlangothini lazo, ukuze kungabi nehlangahlangano.

Mina ngokuya kwami, angiboni bona kusazokwenzeka.

Kumele kwakhiwe ihlonipho nokuthembana. Kumele kuhlelwe nokuphathwa, kudluliselwe iinguli, kudluliselwane iinguli.

Imitjhoga yesikhuwa yona izakutholakala ematliniga neembhedlela kwaphela ngombanyana endumbeni khona kuzakudingeka iinhlahla zesintu kwaphela.

NgebemNyango wezwe lonke wezePilo, umkhandlu wabaqhwepheshe bezepilo bendabuko.

Iye, bona bangazisebenzisa.

Kuzokufanele bona abakhulu bakhulumisane, njengaba abakhulu aboqhwepheshe bezepilo bendabuko kanye nebemNyango bezwe lonke wezePilo bakhulumisane, bahlale phasi, babonisane.

Usizo lolu litholwa babantu abasele abaswele ngenxa yenhlekelelo, isimo esiphuthumako nofana ukuphazamiseka okwenza ngokungazelelwe, isizo lamsimyana lelo.

Iinthuthi lezi ziqakatheke khulu ngombanyana zikghona ukusiza abantu ngaphakathi nabasaya esibhedlela, babasize bangakarhabi ukufika eembhedlela. Zisiza khulu nalabo abanganazo iinkoloyi nofana iinthuthi ezingabayisa eembhedlela.

Ukumotjheka kweendlela nokungatholi iindlela ezirerhe sokufikelela kilabo abagulako.

Iindlela lezi zenza bona iinthuthi lezi zabantu abagulako basebenze nzima ngombanyana abakghoni ukukhamba ezindleleni ezirerhe ukufikelela kilabo abagulako, bagcina sebamotjhakalelwa ziinkoloyi ngeendlela ezingakhambi kuhle.

Imiphakathi le, kumele ihlangane, iphume, ilungise iindlela, babone ukuthi endlelena bathela ihlabathi, bavala imigodi njani, basusa amatje endleleni ukuze iinthuthezi zikghone ukukhamba kuhle endleleni.

Iye, zona ziyafumaneka nanoma zithatha isikhathi eside ukufika.

Awa, akakaneli ngombanyana thina azikho ngendaweni yangekhethu, nasizifunako kufanele sifowunele la zikhona, zisuke, zikhona zizako.

Iye, bona bafundiswe ngokwaneleko.

Bangayeleliswa ngokuthi, bangase batjhiswe noma kunini. Umuntu nakunezinto azitjhisako, aqale maqangi bona utjhisa la kunjani khona, agade umlilo wakhe ungabhebhedlheki.

Kulula khulu.

Iye, bangasiza khulu ukufundisa abentwana ngobungozi bomlilo.

Khona kuzokudingeka amakhulu amanengi wabacimamlilo ukuze bakwazi ukulawula umlilo ngempumelelo.

Umuntu angavula umnyango nofana amafesdere ukuze umlilo lo uphume namkha naye athole ithuba lokuphuma masinya.

Ukuthatha amaphayiphi wamanzi, bavulele amanzi bacime abanye bakhe ihlabathi bayiphosele, lokho kuyasiza ukucima umlilo.

La kutjhe khona khulu, kula kuzokubonakala khona la kuthomeke khona umlilo.

Ngabakhulu beencimamlilo.

Ukufuna amaphayiphi namanzi amanengi bawucime namkha ihlabathi.

Kumele bavakatjhele amahlandla amanengena ukuze nabo babone bona bayelelisekile ngobungozi bomlilo.

Iye, kungaba kuhle khulu.

Ngicabanga bona amaphayiphu wokucima umlilo kumele abe khona umuzi nomuzi.

Boke bayazi ngobungozi bokwakha eenkhisini namkha magega nomlambo.

Kwesinye isikhathi abafiki ngesikhathi esifaneleko.

Angasizwa mphakathi, bamsize asuke eenkhukhuleni namkha adoswe ukuze naye angagcini sekafele lapho.

Iye, yona injalo.

Kumele bafowunelwe ngobunengi, baziswe bonyana kwenzekani.

Iye, khona kuqakathekile.

Ukubatholela indawo ererhe la bangakhelwa khona, bathome godi bahlale nemindenabo.

Iye, nasele kufakwe amatshwayo, angalandelwa amatshwayo lawo.

Iye, urhulumende kufanele asize abantu abonelwe ziinkhukhula, abakhele ngobutjha ngombanyana abakazenzi, ziinkhukhula.

Umraro omkhulu wokwakha iimbhedlela ngemaplasini, ziindleko nokutuleka kwezinsiza, ihloso engapheleleko kanye neenkinga ezikhambisana nokwenza umsebenzi.

Kufanele umphakathi uberegisane kube namaforamu azokugada iinlelesezi.

Ayikho into engenziwa ngalokho ngombanyana bona mhlambe babona bonyana banayo imali yokubhadela iimbhedlela lezi ezizijameleko, kungakho bakwazi ukuyakhona.

Ngicabanga bona-ke nakunjalo iin-ambulensezi zizakufanele zikhambe namapholisa, kube nemvenyana zamapholisa ezizilandelako ukuze babone bonyana ababizwa ziinlelesi na.

Iye, lokho bekungayiphungula imijeje emtholapilo kodwana kumfuze kucabangelwe abanye abantu abanganayo abomaliledinini kanye namadatha ukuze bangene ku-inthanethi.

Abasebenzi eembhedlela ngibo ekufanelwe basolwe ngombanyana kuyaziwa bonyana nababona umuntu bonyana udinga usizo lwamsinyana, bekufuze bameqise, bamsize masinya bangasolo bamlisile ajame umjeje bekawe.

Abantu bathi eembhedlela zikarhulumende abaphetheki kuhle begodu bajama imijeje emide, bathola usizo sekukade. Abanye bathi abodorhodere nabo-nurse beembhedlela zaborhulumende abafuni ukusebenza, abanye thola bahlezi baziphathele umaliledinini, bangarhelebhi abantu ngaphandle yeke babona bonyana kungcono bona baye eembhedlela ezibhadelwako.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlelezi ezibhadelwako, ezibizwa bona ngezama-private.

Awa, akukafaneli basijikise ngombanyana abanye abantu abakholelwa eenyangeni. Kuzokufuze bazise abantu bomndeni bonyana nangabe abatholi lutho, babazise bonyana kungenzeka ukuthi kudingeka inyanga.

Ngombanyana zirhabile, kunala zirhabele khona. Angekhe zasolo zikhamba zijama endleleni, ekubeni la ziyakhona kuyatjha.

Bona kufanele bahlale bazilungiselele, nabangathola ucingo kobanyana kunala kutjho khona, bakghone ukugijimela khona masinyana.

Ijinifomu ibaluleke khulu ngombanyana iyakghona ukutjho bonyana lo ungumuntu womcimumlilo namkha eminye imisebenzi. Ibalulekile, isiza bonyana ibavikela ekutheni imililo le ingababamba, ingabamba izembatho zabo.

Umlilo nawumncani ngiyacabanga bonyana ungakwazi ukuwubhula kodwana nase ubona ubhebhedlhekile ungasalawuleki use umkhulu, iye kulapho ningabiza khona usizo.

Bazokubona koke lokho ngombanyana kunangendlela ebafundiswe ngakho izinto ebazifundeleko ngekomlilo.

Iye, kungalumatha khulu kutjhe iinkhotha.

Kufanele baphume boke basizane, babhule umlilo lo ungakoji ukubamkhulu ubambe neminye izindlu

Kufanele babize iincimamlilo masinya ngombanyana iphayiphelo nalingafikiko phezulu, namafledzi aphasi la, ayokubamba mlilo vele ibhilidi lelo le liyokubamba mlilo woke, liyokuwa loke.

Igadango ongalithatha kokuthoma, kukuthi unakekele ikoloyi yakho njalo mihla ngamalanga. Okhunye, kufuze uyise kuqhwephesha abaqeqeshiweko ukuze bayihlole eenkingeni ezingase zibange umlilo, njengokuvuza kweze-engen, mhlambe iintambo ezingakahleleki kuhle nofana iinkinga zikagesi.

Kufanele kuphadlhwe umnyango namkha amafesidere ukuze mhlambe bakghone ukuphuma abantu laba nomlilo lo uphume.

Kukuthi nizame ukubasiza baphefumule nokubaseza amanzi.

Iye, kufanele uthole usizo namkha kubiza abomakhelwane nirhaje nizame ukubhula umlilo loyo.

Ngingamazisa ngobungozi obukhulu ngakho lokho akwenzako bonyana into ayenzako le angekhe yaphela kuhle begodu ekugcineni uzokulimala, kufanele alise lokhu akwenzako enze izinto ngokomthetho.

Iye, umlilo wegezi awucinywa ngamazi ngoba amanzi akhambisa ugesi, lokhu kutjho ukuthi mawuphosa amanzi emlilweni kagesi igezi le izokukhamba ngamanzi ukuze ifike kuwe, okwenza bona ugcine ugcine sele ufa nanoma nofana ubetjhwa yigezi ekhulu.

Kufanele uyihlole njalo ngamalanga uye uyokubona nabocwephesha bonyana bayiqale ukuthi ikoloyi le irerhe na koke kurerhe na, angekhe kwabamba umlilo na. Baqale nezinto ezinjengabo-engen ukuthi ngekhe zawubanga umlilo na.

Kufanele bona abenepayiphi lesicimamlilo.

Abentwana kufanele bafundiswe mihla ngamalanga ngobungozi bokudlala ngomlilo. Kumele bazi basakhula bonyana umlilo uyingozi kangangani, kufuze bafundiswe neenkolweni batjelwe ngokudlala ngomlilo.

Iinkhukhula yisimo yisimo lapho amanzi amanengi ageleza hlangana endaweni eyomileko, okubangela umonakalo omkhulu eendaweni ezithintekileko. Leli ikghono ngelomvelo, livame ukubangelwa lizulu elinamandla khulu, ukunuka kwamanzi elwandle, ukuncibilia kweqhwa nofana ukuqhuma kwedamu.

Iinkhukhula kanengi zibasendaweni ezinemazinga aphasi eduze kwemifula nelwandle nakwezinye iindawo ezisemadorobheni ezigcwele izakhiwo. Ezinye iindawo ezivamise ukuba neenkhukhula eNingizimu Afrika yiKwaZulu Natal, i-Eastern Cape, iMpumalanga kanye neLimpopo.

Iye, lokho kungaba yingozi ekulu khulu ngombanyana uzakurhurhulwa mamanzi.

Awa, amanzi wezulu ayingozi begodu ayagulisa, kuqakathekile bonyana nibagijimisele emtholapilo.

Kufanele kusetjenziswe izindiza ezinophephela emhlana.

Kufanele ubenezambatho ezikhamba nesiswakama nezilala ngezinqimba ube ijazi lemvula eliphakemeko nokuvikela umoya elibizwa ngokuthi yi-water proof rain. Ubenamapheyamakhasi womhlaba angangeni manzi.

Ngicabanga bona kumelwe nangabe kunekoloyi ekhona lapho ikoloyi leyo imgijimisele esibhedlela. Okhunye, kufanele lapho aphuma khona igazi namkha alimele khona khulu, bambambe ngetjhila namkha okhunye bambophe bona angaphuma igazi khulu.

Kubalulekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo ngombanyana bona abasakghoni ukuzenzela izinto, sele baluphele begodu kuyasiza ukurhelebha abantu abadala abalupheleko ngoba nawe uzokuba uZimu uzokubusisa ngokusiza abanye.

Ubudisi bezomnotho nezemali, iinkinga yomzimba nengqondo, ukuntuleka kwesizo

Ingabasiza ngokuya emizini yabo, nibalekelele ngokukulumaga ukuthi bahlale la kuhlwengekileko, nibalekelele nangoku ukubawashela izembatho ngombanyana bona abasakwazi ukuzenzela izinto lezi.

Kufanele bafundiswe ukuba nesineke, bafundiswe kobanyana umsebenzi lo ebawenzako kufanele bawenze ngokuba bawuthanda.

Kubalulekile ukuhlonipha abantu abalupheleko namkha abadala ngombanyana banelwazi elinengi ebangalidlulisela kithi begodu yinto ehle khulu yokuhlonipha abantu abakhulu.

Awa, akafiki.

Imiraro le ifaka hlangana nezinto eziphathelene nezemali ukulawula komsebenzi nokuntuleka kwabasebenzi abafanelekileko.

Kuzokufanele imiphakathi iberegisane, kube nabantu abazokugada iinlelesezi ukuze bangebi iinkoloyezi. Abantu batjhentjhisane, kube nama-forum akhethwako azokugada iinlelesezi.

Ngibona bona bona kungebanga lokuthi banayo imali yokuzibhadela iimbhedlela lezi ezizijameleko. Thina ngombanyana asinayo imali, kungakho sizakuya eembhedlela zikarhulumende.

Ngicabanga bona kufanele kukhulunywe namapholisa kube namapholisa aba-eskothako, azokukhambisana nabo ukuze babone vele bonyana ababizwa ziinlelesi na, batlhogonyelwe mapholisa.

I-HIV igcikwani elibangela ukuhluleka komzimba ukuzivikela. Ligcikwane elihlasela amaseli womzimba, asiza ekulweni nezifo, liwenze buthaka umzimba.

I-AIDS yingculazi, sigaba esiphambili sokugula kwe-HIV okwenzeka lapho igcikwani seligqekele phasi uhlelo lokuzivikela lomzimba womuntu.

Ukutheleleka kwe-HIV okukhulu kwenzeka ngokocansi obungakavikeleki begodu ingculazi i-AIDS ayidluliseki kodwana iyisigaba sokugula okwenzeka uma i-HIV ingakalatjhwa. Okhunye kokudluliselana nge-HIV kuthintana ngegazi.

Kukuthi angapheli amandla, angaboni kwangasuthi sele kusekugcineni kwephasi kokuphila. Kumele aye emtholapilo athole usizo athole namapilisi azowasela njalo, azamvikeleka bonyana ubulwelobu bungakhuli.

Kukuthi aye emtholapilo, ayokuthola usizo.

Kukuthi nabaya ecansini bazivikele, bangathomi bathintane, bathinte abanye abantu iingazi zabo.

Kukobanyana kulungiswe iindlela zakhona.

Lokho kungayiphungula imijeje emtholapilo kodwana sikhumbule bonyana bakhona abantu abanganawo umaliledinini namkhana amadatha wokuthi bangene ku-inthanethi so lokho kungaba yikinga ekhulu kibo.

Ababeregi besibhedlela nabonesi laba ngibo ekumele basolwe ngombanyana bayabona bonyana abantu laba beze ngokugula, abanye bahlangahlangene khulu kodwa bona bathatha isikhathi sabo ukusiza iinguli lezi. Kufanele baqale bonyana ngimuphi ohlangahlangane khulu odinga usizo masinyana.

Kungonobangela bona iimbhedlela zakarhulumende, imijeje minengi mide khulu begodu nabonesi bakhona abafuni ukusiza abantu ngesikhathi bayazigedla.

Ziimbhedlela ezibhadelwako.

Iye, bona basathathelwa ehloko.

Awa, angiboni bona kumbono omuhle lo ngombanyana abanye abantu iinhlahla zesintu abakhambelani nazo.

Iye, zona zingakwelapha ukugula kwamalanga la.

Ngokubazisa bonyana iinhlahla zesintu nazo zibalulekile begodu ziyasiza.

Iye, iyayenza.

Kukobanyana abakhulu bemtholapilo nabakhulu bezesintu bahlangane, bahlale phasi, bakhulumisane bonyana ingafakwa sinjani iinhlahla lezi zesintu.

Awa, akukafaneli bonyana ziphuthelwe ngendlela yesintu. Kufanele zibe ngamabhodlelo neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje.

Iye, kufuze bafundiswe.

Iye, ngombanyana okhunye ukugula kudinga abelaphi bendabuko.

Awa, angikuboni kumqondo omuhle loyo ngombanyana abanye abantu abazikhambeli iinyanga. Angekhe bavuma bonyana emtholapilo kubeneenyanga ezirhatjha iindawula.

Iye, zesikhuwa kufanele zibekwe ngehlangothini lazo nezesintu zibengakwelinye ihlangothi.

Angiboni bona kuzokwenzeka lokho.

Kufanele abakhulu bemtholapilo nabakhulu bendabuko bahlale phasi bakhulumisane.

Awa, yona imitjhoga le yemtholapilo ingase itholakale emtholapilo kwaphela.

UmNyango wezePilo, i-National Department of Health.

Iye, bona bangazisebenzisa.

Kufanele kube nenquko ezinengi ezilawula ukubambisana nocwaningo.

Iye, kungaba mbono omuhle loyo kodwana sikhumbule bonyana abanye abantu abayi enyangeni. Kungaba, angekhe kwaba kuhle bonyana bajikise isiguli ngombana ukuthi ukuthi basithumele enyangeni ngoba abanye abantu abakhambi eenyangeni.

Lisizo eliphuthumako elinikezwa abantu namkha imiphakathi edinga irhelebho lamsinyana.

Ziqakatheke khulu ngombanyana zisiza labo abanganazo iinkoloyi zokusa iingulani eembhedlela. Zibasiza khulu, isiza khulu iingulanezi nabasaya endleleni yokuya esibhedlela, barhaja babahlola bonyana barerhe na ngekoloyina.

Ubudisi obandise kuthola ziinthuthi zabagulako eendaweni zemakhaya kukuthi, iindlela zemakhaya azikhambi kuhle zinemigodi eminengi begodu iinthuthi lezi zitlhoga indlela ererhe la zingakhamba khona, kungakho zithatha nesikhathi ukufika. Okhunye endaweni zemakhaya angekhe bakghona ukubanikela ama-direction kuhle ukuthi bakhambe njani ukuze bafinyelele lapho kuneenguli khona.

Iindlela lezi ezimbi zenza iinthuthi lezi zabagulani zikhambe kabuhlungu eendleleni begodu neenkoloyi zigcina zimotjheka.

Bangathoma ngokulungisa iindlela zabo, iindlela zibezihle, iinthuthi lezi zikwazi ukukhamba kuhle. Okhunye-ke fanele bonyana kube nabantu abangakhamba bayokujama la kunendlela ererhe khona ukuze banikele iinthuthi lezi ama-direction arerhe.